Idatha libiza imali ephezulu khulu nawulithenga kancani kancani.

Idatha liqakathekile ebantwini, ngombana amalanga la abantu basebenzisa umaliledinini ukufuna umsebenzi. Ukufuna umsebenzi, ukungena ku-inthanethi kufuneka idatha.

Okuqeda idatha kubukela amavidiyo, ngombana uthatha isikhathi esinengi ubukele amavidiyo kunokuthumela imilayezo. Imilayezo ayithathi isikhathi kodwana amavidiyo athatha isikhathi.

Indlela umuntu angabulunga ngayo idatha kukuthi umuntu angabukeli amavidiyo angakabaluleki.

Umuntu nakaphelelwe lidatha kungenzeka ukuthi angadlulwa mlayezo obalulekile ekufanele awuvule ngedatha.

Idatha abantu balithenga ngomaliledinini nofana ungaya eentolo uyolithenga.

Libiza itjhumi neponde.

Idatha lifanele libize noma kuyiponde naliberegiswa bentwana besikolo, ngombana abentwana besikolo balidinga khulu idatha lokha nabanikelwe umsebenzi ofuna i-inthanethi

Idatha le inthanethi nedatha lokubukela amavidiyo.

Ipilo ngaphandle kwedatha ingakghoneka, singakghona ukulalela umrhatjho nofana sibukele umabonwakude.

Inani leKenya nenani leSewula Afrika lihlukile isibanga sokuthi idatha libize khulu.

Mina idatha ngilonga ngokuthi ngilisebenzisa nangabe ngifuna ukwenza into ebalulekile, bese isikhathi ngisiqhuba ngokubukela umabonwakude, ngingadlali ngomaliledinini ngoba nangiphethe umaliledinini ngikho haye vane ngicabange ukuthi nginedatha.

Ikhamphani enedatha elibiza nconywana ngenyanga ngeye-Telkom.

Ukudlala imivumo ku-inthanethi.

Iye, nami ngibona kubhedere idatha nawulithenga

Idatha lithengwa ngomaliledinini nofana ulithenga eentolo.

Liya ngokuthi uthenge lamalanga angangani.

Awa, uqinisile idatha kufunjathwako liphela msinya khulu kunele-router yangendlini.

Ungathenga idatha elihlala inyanga yoke ukuze lingaphelelwa sikhathi, nofana wazi ukuthi isikhathi sakho siphela inyanga nayiphelako.

Ungazifundisa iindlela zokonga imali nofana ufunde ukuthi ulithenge eentolo kwaphela.

I-Wi-Fi ilisizo khulu ebafundini, ngombana idatha elithengwa ku-Wi-Fi nedatha olithenga efowunini alifani begodu olithenga ku-Wi-Fi lihlala isikhathi ebafundini. Nje-ke kuba lula kobana bakghone ukungena ku-inthanethi ngalo.

Itheknoloji esakhasako itheknoloji esese selevelini encani esakhulako.

Itheknoloji ingathuthukisa zefundo lokha abentwana nabanganikelwa ama-laptop, iincwadi bazifake kuma-laptop, ngombana nje iincwadi zesikolo ziyalahleka abanye badabula amaphepha eencwadini. Abanye nasele bafuna ukuzisebenzisa bathola zinganamaphepha begodu ziba budisi abentwana bafika esikolweni sebadiniwe.

Itheknoloji ingasiza abantu abakhubazekile abangakwazi ukukhuluma, ingenza bonyana bakghone ukukhuluma nofana abangezwa eendlebeni, bangabenzela izinto zetheknoloji zokuthi bezwe eendlebeni.

Urhulumeni fanele afake iimali ezinengi ekukhuliseni itheknoloji, ngombana itheknoloji iza nokwenza iimpilo zabantu zibe lula.

I-eLearning elethwa yitheknoloji yi-programme yabafundi abazokukghona ukufunda ngayo elula engafuni

Itheknoloji ingasebenza ukuthumela abafundi iimfundo zabo nangamalanga ekungayiwa ngawo esikolweni. Njalo bangakghona ukufunda noma kungasi malanga wokuya esikolweni kodwana basemakhabo.

Lokho kungasiza ukuthi nawuhlangana nomuntu okhuluma ilimi lenye indabuko, ukghone ukukhulumisana naye ngaphandle kokutshimana.

Angasekelwa kukuthi itheknoloji nayifuna ukuthuthuka isebenziswe nguwoke umuntu, ingasi woke umuntu uyakwazi ukukhuluma ilimi labantu abamhlophe. Nje-ke kufanele bafake amalimi wesintu abantu bazokukghona ukusebenzisa itheknoloji.

Mavidiyo athuka omunye umuntu nofana agqekela abanye abantu phasi.

Eminyakeni elandelako abantu ngeke basambukela umabonwakude, ngombana bazokubukela kumaliledinini wabo ngombana umaliledinini bahlala bamphethe begodu umaliledinini ungaya naye nanoma kukuphi ukghone ukubukela izinto ezidlala kumabonwakude.

I-Wi-Fi isiza abavumi nasele isebenziswa ngithi nasilalela u-music ku-inthanethi, bayarhola nasilalele umvumo wabo ku-internet.

Zinengi iindlela zokuzithabisa, kabanye ukuzithabisa ukulalela umvumo omnandi kodwana bawulalele nabayokubukela abavumi eendawandawaneni.

Iye, likhona.

Oyikutani ubonakala ngokuthi kukhulunywa ngaye khulu, ifilimu iqalane naye khulu.

Kuba kukuthi abantu babukela umabonwakude babukele nangeenhliziyo, bagcine abantu labo bagcine bangasabathandi nokubathanda ngezinto ebazenza emafilimini kungombana babukela ngemizwa.

Irhubhululo leli liqinisile, kwenzeka kanengi ubugebengu ubulelesi ubone ukuthi lobu bubukelwe efilimini.

Ngicabanga ukuthi liyabadima ithuba lokuwabukela.

Ngithanda ukubukela amafilimu aku-inthanethi ngombana aku-inthanethi amunandi andlula avela kumabonwakude begodu waku-inthanethi uyakghona ukubukela amanye amanengi, kumabonwakude bayawaphindaphinda.

Indlela yokubulekela amafilimu engabizi ngakho, ukuwabukela kumabonwakude nawungambhadaliko umabonwakude.

Ifilimu lika-Sarafina ngingalilibali ngenziwa kukuthi, lingikhumbuza nofana lingifundisa lokhu bekwenzeka esikhathini sakade nge-apartheid.

Amafilimu engiwathandako, ngiwathandela ukuthi ayafundisa.

Mina ngithanda amafilimu ahlekisako.

Awa, akasabukelwa khulu.

Imidlalo edume ukudlula yoke ephasini zombelele yibholo

Ziyathandwa ngombana ziyalibazisa ngokomcabango.

Awa, abantu basaya eenkundleni.

Ngiwuthanda kumaliledinini ngombana akunabantu abanengi engibukela nabo begodu ngiyakghona ukubukela

Ngikhetha ukulifumana ku-inthanethi.

Kukuthi ibholo, imidlalo ingasabukelwa ku-inthanethi njalo-ke abantu bazakuza ngobunengi ematatawini.

Izokuqedala idatha.

Ngikghabhudlhwa kukuthi noma bakhuzela, abezwa abadlali bebholo.

Nakunemidlalo emikhulu abantu babheja ngemali enengi, bazitjele bonyana bazakuwina. Nasele bangakawinI, imali iphelela ngekhamphanini ingaphumi iye ebantwini.

Awa, amalimu ambalwa lawa anikelwa amalungelo kumabonwakude.

Iye, nami ngiyakwenza lokho.

Nakungenzeka bonyana ifilimu lelo lifuna ukubukelwa nababantu besiNgisi, bangakhona ukufunda lokho okubhaliwe bonyana kuthiwani efilimini.

Isibumbanisa ngokuthi uyathola etatawini kuhleli umuntu omnyama nomuntu omhlophe, bahleli maduzelane bebacoce nangebholo nofana umdlalo odlalako bese ebayizeleko nayithumbako la, bajabule boke, bakhohlwe nangombana ukuthi imibala yabo ayifani.

Kuba nababhali laba ababukele nofana abatjhudako sikhathi ibholo isadlala.

Malanga la ukuba mrhatjhi uyakufundela. Ikghono afanele abenalo ngilokukhuluma isiNdebele nangabe uzokurhatjhela isiNdebele. Ilwazi efanele abenalo kukuthi abhalise kuphi nakafuna ukuba mrhatjhi wezemidlalo nofana alandelele imidlalo emphakathini bese abawe ukurhatjha khona akghone ukukhuphula ikghono lakhe.

Iye, kungakghonakala ngombana bakhona abanye abantu abanamalimu ngamalimi ahlukahlukene ebakwazi ukurhatjha kodwana abakanikelwa ithuba lokuthi barhatjhe ku-SABC.

Isililo samasinya ivunywa ingoma nayiwele.

Nangabe ikhona into ofuna ukuyifunda ngesintu, kubalula ukuyithola nasele ifakiwe kudijithali.

Ngoba zanje kukhuphuka kwetheknoloji.

Mina ngithanda umvumo wesonto ngombana uyangikhuthaza ukuthi ngihlale kuZimu.

Umvumi engimthandako nguNothembi Mkhwebana ngombana uvuma ngelimi lami isiNdebele.

Idatha libiza imali ephezulu khulu ngombana nawulithenga kanengi ngenyanga, isibalo semali ozabe othenge ngaso ngenyanga zabe sele sesisinengi khulu. Begodu idatha ulithenga ngemali enengi bewuthole idatha elincani, lokho kwenzeka ukuthi libeyimali enengi kodwana idatha lakhona libelincani.

Idatha liqakathekile ngombana abantu balisebenzisa ku-inthanethi ukufuna umsebenzi.

Okuqeda idatha khulu kubukela amavidiyo ngombana amavidiyo uwabukela isikhathi esinengi begodu amavidiyo bekadlale nesikhathi esinengi, lokho kwenza ukuthi lidleke idatha lakho.

Indlela umuntu angabulunga ngayo i-datha kukuthi alisebenzise ngendlela efaneleko nofana alisebenzise ezintweni ezibalulekileko.

Kukuthi umuntu uphelelwe lidatha, akasakghoni ukungena ku-inthanethi nofana angene eenkundleni zokuthintana ezifuna idatha.

Abantu balithenga ngebhanga nofana balithenga esitolo.

La eSewula Afrika idatha lithoma ku-five rand.

Lifanele libizwe ngenani ephasi ngombana abentwana besikolo benza umsebenzi ofuna i-inthanethi ngobunengi.

Imihlobo emibili yedatha engiyaziko, idatha lokubukela amavidiyo nedatha lokungena ku-inthanethi.

Indlela esingakghona ukuphila ngayo ngaphandle kwedatha, ukubukela kumabonwakude nofana ukulalela umrhatjho.

Kungenzeka kukuthi i-network yeSewula Afrika ngiyo ebiza khulu, enza bonyana kubize khulu idatha ukudlula i-network ye-Kenya.

Mina ngilonga ngokuthi ngilisebenzise ezintweni ezibalulekile kuqala nokuthi ngibukele amavidiyo.

Ikhamphani enedatha elibiza ngconywana ngenyanga yikhamphani ye-Telkom

Edla idatha khulu kudlala umvumo ku-inthanethi.

Iye, ibangconywana nayithengwa ngobunengi.

Idatha lithengwa ngebhanga nofana lithengwa esitolo.

Ithatha inyanga.

Idatha. Iye, idatha kafunjathwayo iphela msinya kune-router yangendlini.

Uhlale ufunda umlayezo othunyelwa yi-network yakho ukuze ukwazi ukuthi idatha lakho liphelelwe sikhathi nofana alikakaphelelwa sikhathi.

Ungenza bonyana ungasawuthenga kumaliledinini nofana uzijayeze ukuthi uthenge kanye ngenyanga.

Iye, i-Wi-Fi ilisizo ebafundini ngombana ayiphelelwa yidatha msinya njengalokha uthenge idatha kumaliledinini begodu ayitlhagisi nange-network.

Itheknoloji esakhasako yitheknoloji esesephasi, engakarhabi ukuthuthuka.

Itheknoloji ingasiza ngokuthi abentwana bangasebenzisa ama-tablet wetheknoloji ukuthi bafundele khona nofana iincwadi zabo bazifake kuma-tablet wabo, kunokuthi bakhambe neencwadi ezibudisi esikolweni, bafika eenkolweni sele badiniwe.

Itheknoloji ingasiza abantu abakhubazekile abangakwazi ukuzikhulumela nofana abangezwa endlebeni ukuthi babhale phasi, babhalele abantu abafuna ukukhuluma nabo bese itheknoloji ibakhulumele.

Urhulumeni kufanele afake imali ekukhuliseni itheknoloji esakhako ngombana ngiyo ezakuthuthukisa amaphilo wabantu.

I-e-Learning elethwa yitheknoloji kwezamafundo i-e-Learning kukuthi iletha ifundo kudijithali.

Iinkolo zingasebenzisa itheknoloji lokha nakukuthi abentwana besikolo abalovileko, abangakghoni ukuza esikolweni mhlambe abasezibhedlela bangakhona ukuthintana nabotitjhere eenkolweni, bakghone ukufunda nge-inthanethi, bakghone ukuqhumana nabotitjhere ku-inthanethi noma basemtholampilo.

Iye, lokho kungasiza.

Abatloli kungafanele babhadale iincwadi ezinengana ngamalimu wesintu, ukuze ukuze amalimu wethu wesintu asekeleke begodu angatjhabalali ngendaba yetheknoloji.